Marena a etsa tjena hobane mehleng ya kgale ho no ho sena bo taba tsa hore ho na le mang a tla ba sitisa , kapa hona le taba tsa hore ba tla thujwa ke molao. Hobane , mehleng ya kgale ho ne ho iketsetswa feela . tsebo eno e tsejwa feela ene le morena . Ke tseba marena a mangata lesotho.

Tjhehe, ha ke bone mesuwe e hlwahlwa jwalo ka pele, hobane mesuwe ya sejwalejwale, e se le mesuwe, e leng hore ba etsa taba tsa mabollo hore feela tjhelete ba e fumane.

Re sitwa ho di apara diphahlo tsa setso, hobane dinako di se di tjhentjhile , haesale nakong ya mehleng ya kgale , mme hee diofising , re sitwa ho di apara hobane hona le ntho e bitswang ho professionalism , moo e leng ntho e leng hore e re lokela hore re apare ka mokgwa o itseng , hore kgwebo e tsebe ho tsamaya hantle, hore batho ba re bone ka tsela e itseng.

Ee, sena sea lokela hore se etsuwe. Taba ya hore re keteke ke ntho, e leng hore re tlametse re dule re e kentse setsong sa rona, hobane sena se re bontsha qalo ya ngwana ha kena bo kresteng.

Ee, monna lebollong la ka ho na le monate haholo monna, wa utlwa ke ya o jwetsa kere, ba ha mosadi wa ka, ba tlile hoseng ka bo ma-five, ba fihla moo ba tlo kopa letsoho la rone lenyalong la rona. Ke ya o jwetsa hee, ke otlwa moo, yaba ho so le monate fela monna, hwa ketekwa, bana ba tletse, hwa matha mathiswa, ke mokete fela. Nthwe ne e mmakaditse haholo, ke mokgo o ba ha mosadi wa ka, ba ketekang ka teng, le ka mokgo oo banwang majwala ka teng.

Mosebetsi wa bonkgono le bontate tabeng ya ho reha ngwana lebitso, ke ho etsa kgopolo le kgothaletso, hobane ba ka sisinya lebitso lena le moelelo wa lelapa kapa le setso , enngwe hape ke hore ba ka boloka meetlo le moetlo , ka ho netefatsa hore lebitso le hlompha setso sa lelapa le melao ya bora.

Nama ke rata ho e besa haholoholo ka di-weekend, motshehare ebile ha ho tjhesa ho le monate ka ntle , mme ke rata le ho besa nama ya fariki hobane ke ya e rata.

Marena a ka eletswa hore ditshebeletso tsa bone di be le boleng ka ho mamela ditletlebo tsa setjhaba, ho rera dipuisano tse bulehileng le baahi, ho utlwisisa mathata a teng, hape ka sebedisana le ditshebeletso tsa mmuso, ho sebetsa haufi le ba mmuso ho ntlafatsa maphelo a batho. Le ha ho le jwalo, marena ho kgethuwe ka ditlhobo, empa ke karolo ya moetlo. Ke ka hona hee, ho leng bonolo ho ba qosa kapa ho ba theola setulong, empa haeba hona le bofokodi bo hlakileng, setjhaba se ka batla hore dikomiti tsa moetlo, kapa mmuso di kenelle ho rarolla bothata.

Jwalo ka moradi wa ka wa boreneng, o lokela ho latela melao eo, e leng ho hlompha moetlo le melawana ya lelapa. Moo eleng hore o lokela ho tshwara baholo ka hlompho, le ho latela ditaelo tsa lelapa, hape o lokela ho ba mohlala ho ba bang, moo e leng ho re lokela ho bontsha boitshwaro bo botle, ho thusana le ba bang, le ho ba le boikarabelo.

Ee, re tlameha o boloka dipuo tsa rona tsa ma-Afrika tsa setso, hobane ke karolo ya boitsebahatso ba rona, le lefa la rona . Dipuo tsena di ka re hokahanya le meetlo, ditumelo le history ya rona , ha re di boloka, re boloka le botho ba rona.

Taba ena eka rarollwa ka hore re tsamaye kereke e le ngwe re le kaofela, hobane ha e thuse motho ha ebe re tsamaya dikereke tse fapaneng, re dula ka ntlong e lengwe.

Sena se etswa ke taba ya hore matsatsing ana, ho so ho ya mang le mang mophatong , mme hee, ba ya ba sa kgathaletsehe hore na setso sa bona se ba dumella kapa jwang. Ha se ke nahana hore mehleng ya kgale, ho no ya batho ba itseng feela ba ditso tse itseng kapa setso se itseng.

Ee , ke ntse ke na le mafolofolo a ho etsa e nngwe ya tsona , haholoholo mokorotlo , hobane ke motjeko o matla, o bontshang matla le thabo , le ho mokgibo atisa ho etsetswa basadi . Ke ya o ananela hobane , o hlalosetsa maikutlo , maikutlo a lerato , bohloko, kapa Thabo ka tsela e matla le e hlwekileng . Motjeko o mong le mong o na le boleng ba ona , hosa natwe hore o motona kapa mosadi . Ke karolo ya botho le setso sa rona.

Ke nahana hore ho baballa puo ya rona ho bohlokwa haholo, hobane ke bone e re kopanyang le metso ya rona, le ho fa boitsebahatso, hape ho ya ka nna, puo ke se supo sa setso, ka tsela e re buang ka yona, le ho fetisa tsebo, dipale le meetlo ho meloko e tlang, ha re lahlehelwa ke puo, re lahlehelwa ke karolo e kgolo ya rona.

Tjhehe, ha ke soka ke kopana le content creator e phehang dijo tsa setso, kapa content creator e leng hore ya pheha bonneteng.

Tjhe, hee ke bona e se ntho e nepahetseng eo, ebile hee nkeke ka di kgona di le pedi, ke kgona mo eleng hore dikereke, di ruta ka setso ke teng moo eleng hore ra thuseha, hore re sa lahla setso sa rona, re dule re le, re itsebe hore re bo mang.